O ka tlhopa dinomoro tse o nang le kgolagano ya matshwenyego le tsone sekao, kgopolo dingwaga tsa sengwe se se botlhokwa. Fa o sa gopole motlhofo o ka kwala mo lefelong le le sireletsegileng go iketlea PIN ka go e gopolelwa letsatsi le lengwe le le lengwe go ikgetlha mo seatleng go ka thusa. Se dire fa o le mo kgatlhegong e kgolo kgotsa o potlakile, dira tseno fa o le o itumedisang o le fa godimo. Fa o le mo mathateng a a feteletseng, leka go ikopanya le banka ya gago go kopa thuso ya motswedi wa customer care, ba ka go thusa go e fetola le go thusa go set-a e nngwe gape.

Go oketsa palo ya bareki ba ba kgonang go reka. Batho ba le bantsi ga ba kgone go duela madi otlhe ka nako e le nngwe, fa go na le dikgwetlho tsa kalafi jaaka mantle installment go dira gore koloi e nne e fitlhelega mo go bareki ba ba nang le madi a ma kima sekao, koloi e rekisiwa ka eighty thousand mme motho a ka duela two thousand five hundred ka kgwedi. Fa go na le dikgetho tse di farologaneng bareki ba kgona go tlhopa se ba se siametseng go lease-a, go hire-ra, go patedisa kapo balloon payment. Ba ka reka koloi e botlhokwa mo lephateng la bone ka ntlha ya temo ya matshelo ya madi a ba tla duelang. Le fa motho a na le madi a a kwa tlase kgotsa a sena credit score e e kgotsofatsang dikgetho tse di iketlileng di ka mo thusa go reka koloi ka alternative finance.

Ke akanya gore tsela e UIF e thusang batho ka yone mo South Africa ke e e botlhokwa thata segolobogolo mo maemong a tshoganyetso kgotsa fa batho ba latlhegelwa ke ditiro. UIF e thusa ka gore fa baithuti ba ba latlhegetsweng ke tiro e e kgethegileng ya madi mo nakong e ba sa e direng. Seno se ba thusa gore ba kgone go tswelela ba tlhokomela matshelo a bone le malapa a bone. Le fa ba sa tsenele madi a a kwa godimo, gape e thusa badiri ba ba tswang mo tirong ka ntlha ya bokudi, boimana, loso la modiri kgotsa fa ba tlogetse tiro ka mabaka a a sa laolegeng ke bona. Ke tsela e e siameng ya go sireletsa batho mo pitlaganeng ya ikonomi le go netefatsa gore ga ba wela mo matshwenyegong fa maemo a bophelo a fetoga ka tshoganyetso. Le fa go ntse jalo, go botlhokwa gore batho ba tlhaloganye tsela e e nepagetseng ya go dira ditlhoko tsa bone ka UIF ka gonne ditlhatlhobo le dikwalo tse di tlhokegang di ka nna kgotlhang fa ba sa dirwe sentle.

Ke akanya gore go botlhokwa thata gore modiri le modiraganye ba dirisana mo dikabelo tsa UIF ka gonne tshegetso e e atlegileng ya UIF e ikaegile ka tirisano mmogo ya bone, fa go sena tirisano e ntle modiri a ka se kgone go amogela ditlamelo tse di amogelang mme seno se ka tsenya mongwe le mongwe mo mathateng. Modiraganyi o na le maikarabelo a go ntsha madi a UIF kgwedi le kgwedi a a tsewang mo modiring le mo go ene fa mo diragalang a sa dirisana sentle modiri o ka se newe thuso fa a tlhoka. Ditshekatsheko tsa UIF-o di tlhokagala go tswa mo bobeding jwa modiri le modiraganyi. Modiraganyi o tshwanetse go fa UI nineteen form confirmation of appointment le tse dingwe, fa modiri ene a kopa ditlankana tse dingwe jaaka ID, banking details le go dira kopo.

Ee, melato ya gago ya dikolo, student loans, e ka go emisa kgotsa ya ama ka tsela e kotsi fa o leka go bona credit card. Fa o latlhegetswe ke ditlhwatlhwa tsa tefelo kgotsa o letla go feta nako ya tefelo seno se ka senya credit record ya gago. Bakaulengwe ba dikoloto, credit providers ba dira tlhatlhobo ya credit score pele ba go naya karata fa le tlase kgotsa e le mo kotsing ba ka gana. Fa o na le melato e mentsi mme madi a amogelang a le kwa tlase banka e ke akanya gore o ka palelwa ke go duela ditlamelo tsa karata ga o bonagale o kgonang go laola melato. Fa go sena boitshupo jwa gore o duela ka nako, ke kotsi mo baneng gantsi ba batla go bona payment histori e e tlhamaletseng pele ba ka go tshepa.